Yazi ngokhisimusi udadewethu wangithengela isigqoko esihle engang'kade ngisifisa kanti uyangibona ukuthi ngiyasithanda ngangikade ngikhuluma ngaso ukuthi ngiyafisa ukuthi nami ngibe naso esami. Isigqoko esasidayiswa yintombazane esakhiwe ngewulu, esakha ngezandla esikhrosha, kanti udadewethu uzongipha isipho salesi sigqoko lesi, kodwa manje inkinga ngalesi sigqoko ukuthungeka kwaso kwakusenza sisheshe ukungcola sibe namaqatha adalwa iwulu, okwakusho ukuthi kumele ngisinakekele kakhulu kunazo zonke ezinye isigqoko zami, kodwa ngang'ngeve ngisithanda.

Kubalulekile ukugonywa kwemfuyo yami. Lokho ngakubona ngokuthi uma kudlule isikhathi esifanele sokuthi zigonywe ngingazigomanga, ngangihlaselwa izinkinga zokuthi zife, zigule, lokho okwakusho ukuthi imfuyo yami iyancipha noma imfuyo yami ayisathengwa ngoba angikwazi ukuy'dayisela abantu into engathembakele, okusho ukuthi imfuyo yami yayitholwa ngemkhuhlane ukhuvethe lwalezo zikhathi esasuke sibhekene nazo. Kubalulekile-ke ukugonywa kwemfuyo ukuze ukwazi ukuba nemfuyo ekhuluphele enonileyo ezokwazi futhi ukuk'zalela enye imfuyo.

Imifino engingafisa ukuyitshala, ngingafisa ukutshala isipinashi, ngoba isipinashi asihluphi kulula ukusitshala nokusinakekela, ngoba sidinga ukuniselwa nje ngamanzi futhi asiyikhethi kangako inhlabathi sithi masikhula sikhule ngokushesha futhi sinemisoco eminingi edingekayo njengemsoco esiza egazini.

Impova yinto ekhiqizwa zintuthwane esuke izithole ezimbalini, uma isuke iyodla izimbali noma intuthwane ikwazi ukuzikhiqizela impova, kanti futhi nezinye izilwane ziyakwazi, kepha impova yezintuthwane inhle kuzona kuphela izintuthwane ngoba iyakwazi ukuzigcina ziphila ngezikhathi lapha ukudla osuke kungatholakali khona. Ikwazi futhi nokuphilisa izingane zentuthwane ngesikhathi ukudla kusuke kungekho. Kepha lempova ekhiqizwa zintuthwane iyazibulala izimbali lezi esuke iy'ntuthwane ziyodla kuzona, okusho ukuthi impova yinhle, yimbi.

Kuvakashisa abantu eplazini elisebenzayo kuye kube kuhle, ngoba bathola ithuba lokubona ukuthi thina kulelizwe noma kulendawo sitshala kanjani, iziphi izitshalo esizitshalayo, nezindlela zokutshala ezintsha esiqhamuka nazo. Okuphinde kwakhe ithuba lokuba izivakashi lezi ezisuke zizobuka, zithenge lezi zitshalo lezi ezitshalwe lapho, noma zithenge leyo mfuyo leyo inyama yayo esuke idayiswa lapho. Okusho ukuthi siyakwazi ukuqhakambisa izinto zasezweni lethu ngokukhombisa abakwamanye amazwi ukuba kuyini esinakho kulelizwe futhi sikukhulisa kanjani futhi sikugcina kanjani. Sikwenza kanjani ukuba kuhambisane nesikhathi esphila kusona.

Angive ngajabula ngesikhathi sikancibijane, lapho esasiphethe khona izipho siphana ngezipho. Ngathi ngivula ngokukhulu ukumangala, ngafica isigqoko engangikade ngisfisa engangazi ukuba ngisithengelwe ngubani ngoba, sasidlala into ebizwa ngokuthi u-secret center ngesingisi. Ngajabula ngoba ngafica isigqoko esikhroshiwe ngewuli engangikade ngisifisa. Lesi sigqoko sihle ngoba siyafudumezana ngey'khathi zaseb'sika, kepha sik'gcine futhi ubukeka umuhle usesitayeleni. Kodwa inkinga ngalesi sigqoko sidinga usinakekele ngoba siba namaqatha ngenxa yendwangu yaso ebucayi enociko.

Kubalulekile uma ungumuntu wesifazane unezinwele noma ngabe kuthiwa ungumuntu wesilisa. Kubalulekile ukuba ulandele indlela yokuvikela isikhumba sakho kanye nazo ezinwele zakho. Uma usuke uwenza ikhanda, kubalulekile ukuba uvule ngesineke olayini ungamdonsi umuntu, ebese mase ufaka i-conditioner ekhanda ukuze izinwele zakho zithambe kuthi noma kwenziwa noma yini zingadonseki kabuhlungu, okuyodala ukuba sikayeke isikhumba. Lokho kubiza ke ukuba ufake i-conditioner ezinweleni ezamanzisiweyo ebese uba nendlela yokuzomisa, kungaba umoya noma izinto lezi zethekhinoloji ezesimanje.

Njengoba kuqala ubusika, ngifisa ukutshala iklabishi ngenxa yokuthi izinambuzane zisuke zingekho ukuze iklabishi lingonakali.

Abacwaningi bengahlola ukusakazeka kwe mpofu, ngokuthi bebuke ucwaningo oledlule lway'khathi zak'dala lwey'khathi ezedluleyo. Ebese bebuka ukusakazeka kwe mpova isikhathi samanje ukuthi ingabe ihluke kanjani, ingakanani futhi impova ebukeka isakazekile manje, ebese beyabuka inani lakudala ukuthi lalilingakanani ezitshalweni.

amagilebhisi athanda indawo emanzi ekade inezimvula ezinethayo, athanda inhlabathi esikade ithola imsoco yemvula, okusho ukuthi isikhathi esihle sokutshala amagilebhisi noma sokunweba isivini. Isikhathi lapha ubusika sebuphela, lapha iy'mvula eziningi zikade zinethile ezobe sebethole khona umhlabathi onamanzi ogcwele imsoco.